Ukukhumbuleka kwengoma kuthonywa ukwakheka komculo, isigqi, ukuxhumana ngokomzwelo, ukuphindaphinda nokuhlotshwaniswa kwenkumbulo okuhlanganayo kwenze izingoma ezithile zinamathele emakhanda ethu.

Ngabona emseka, futhi ephawula ngomusa, enikeza namazwi enkuthazo, futhi ebika ukuziphatha ngobuxhanguxhangu. Nezenzo ezingase ziqinisekise imizwa yomuntu ohlukunyeziwe adale umphumela womusa. Lokhu ukusekelwa kungathinta kakhulu isimo, kunikeze induduzo kanye namandla kulowo ohlukunyeziwe.

Amadivayisi ahlakaniphile aguqula impilo ngamathrendi afana nokukhuphuka kokutholwa, ukuhlanganiswa kwe-AI, nokuxhumeka kwe-five G. Zithinta impilo yansuku zonke ngokunethezeka, ukuphepha, nezinzuzo zezempilo, izimboni ezifana nezokuthutha, ukunakekelwa kwezempilo namandla zishintshiwe. Zithuthukisa ukusimama, ukubandakanywa nokusebenza kahle.

Abagqugquzeli bangahlanganyela ngokudala okuqukethwe, ukukuthatha okuthunyelwe, okuxhasiwe, ukumaketha okuhlobene nemicimbi. Impumelelo ikalwa ngokulandelela, ukubandakanyeka, ukufinyelela, ukuguqulwa, ukuqwashisa ngomkhiqizo, nokusetshenziswa amathuluzi okuhlaziya nezixhumanisi zokulandelela.

Abagqugquzeli bangahlanganyela ngokudala okuqukethwe, ukukuthatha, ukumaketha okuhlobene nemicimbi. Impumelelo ikalwa ngokulandelela ukubandakanyeka, ukufinyelela noma ukuguqulwa, kanjalo nokuqwashiswa ngomkhiqizo. Kuphinde kusetshenziswe amathuluzi okuhlaziya nezixhumanisi zokulandelela.

Lapho ukhetha abagqugquzeli, amabhrendi kufanele acabangele ukuhlobana, ukufinyelela, ukuzibandakanya, ubuqiniso, ikhwalithi yokuqukethwe, ukuqondana kwezithameli, ukusebenzisana kwangaphambilini, nokwethembeka, ukuhlola ukwethembeka kwabo bathonywa kuhilela ukuhlaziya imininingwane yezithameli, ikhwalithi yokuqukethwe, amazinga okuzibandakanya, kanye nempendulo. Ukwengeza, cabangela uhlobo kwethonya, ifomethi yokuqukethwe, namandla okuba ubambiswano lwesikhathi eside.

Uma umusha eNingizimu Afrika, ngingancoma ukuthi uhlole izinhlobo zomculo wasendaweni ezifana ne-afropop, okuyinhlanganisela yomculo wesintu wase-Afrika nezitayela zesimanje. Bese kuba umaskandi, isitayela somculo wesiZulu esixoxa izindaba ngengoma. Lezi zincomo sizokunikeza ukunambitheka kwesigcawu somculo waseNingizimu Afrika. Futhi zikusize uthole ithalente elisha lasendaweni.

Uma ingane yakho ixhashazwa ku-inthanethi, phendula ngozwelo, ubhale ubufakazi, bese ubika isigameko, uvimbe isiqhwaga, futhi ufune ukwesekwa. Gcina ukuxhumana okuvulelekile, yakhe ukuzethemba, futhi ufundise ukuphepha ku-inthanethi ukuze ubasize bazulazule kulesi simo.

Bayiphatha ngokuzijwayeza ukuqaphela, ukuzivocavoca, kanye namasu okuphumula, bese bekhuluma nabangani, umndeni noma ochwepheshe bezempilo yengqondo. Baphinde bazibanakanye nabalandeli abasekelayo kanye nokuqukethwe, bese bebuka ukugxeka, njengamathuba okukhula nokufunda.

Lobu buchwepheshe cishe buzoguquka imboni yomculo kanye nobudlelwane bethu nomculo, bunikeze amathuba amasha okudala kanye nolwazi olujulile.

Umculo wakha ubunikazi bamasiko, ngokugcina amasiko. Ukuveza izindinganiso nokuhlanganisa imiphakathi, ibonisa imikhuba yomphakathi ngokusebenzisa izitayela eziqondene nohlobo oluthile, amatimu ezingoma nezinsimbi. Umculo uphinde umphonsele inselelo izinkambiso ngokuhlaziya umphakathi, ukunyakaza, okuphikisa amasiko kanye nokunika amandla.